Ha o nka leeto le le telele hobane o hloka ho kenya dintho tsa bona tsa bohlokwa. Diaparo le dijo le di diaparo tsa ho tjhentjha dintho tsa bohlokwa tseo ba tla di hloka.

Ekaba ke eng e entseng hore nkgono a patale tjhelete e felletseng ana tlametse ho patala tjhelete e tlase hobane nkgono o sa tsofetse ho etsahetse jwang?

Ho lokela hoba le batho ba tla ba tsamaisa hobane ha ba tsebe moo ho hlokahala batho ba tla ba bontsha hore o kae ke hokae.

Polane ya hore ke fihla jwang mosebetsing mme ke fihla mosebetsing, ke ba hlalosetse hore ho etsahetseng hore ke fihle lata mosebetsing. Terene ha eya fihla ka nako.

Ke ntho e bohloko haholo hobane ho shwa le batho ba senang melato. Ha ke tsebe ke eng e kanakana ka dintwa tsa ditekesi, ke ile ka ditahlehelo tsa maphelo a batho ba bangata haholo. Ha ke tsebe ke ntho e ka lokisang jwang.

Ba ne ba etsa ke ikutlwe hantle mme ne ba nthusa hobane ke beile sticker sa ka se bontshang hore ke mokganni a motjha.

Ee, o kile wa ama ka ho di-taxi ne di sa tsamaye bana ba sa kgoneng ho ya dikolong, batho ba sa kgone ho ya mesebetsing, batho ba tlameha ho ya mesebetsing ka maoto, di-taxi di sa tsamaye.

Ee, ke rata ho sebedisa tekesi hobane ha e nke nako e telele ho fihla mme e fihla ka pele leetong le ke yang ho lona.

Eya, o lokela ho fihla hora tse pedi. Pele sefofane se tsamaya. Ee, ke ya se tshaba sefofane haholo hobane after hore ke bone sefofane sane se ileng sa bolaya batho India, ebile se ke se tshaba haholo hona jwale. Ha ke nahane hore ke tla se palama kapa ke tla hlotse ke sepalame.

E se etsang hore diterene di senyehe le di diterene di dula di ntse di tsamaya ka matsatsi ohle tjhong wa etsahala, hore di senyehe hobane di dula di sebetsa.

Ke latela melao ya tsela, hore ke se ithole ke le dikotsing tsa dikoloi.

Ke tlo batla dintlha tsa hore batho ba dula kae, re kgone ho tseba hore re kopanela kae ha re tlo tsamaya.

Ke bona nthwena e sa tlo fela hohang hobane batho ba bangata ba ya shwa. E tlo fela feela ka difounu.

Motswalle o thola koloi, o batle motho a tlo o lokisetsa koloi o tla e senya bona ba tsebe ho lokisa koloi batla motho a tla ho lokisetsa hona pele o etsetsa.

Ba hopotsa hore batho ba bang hobaneng ba sa tsebe ka tjhelete ya hore tekesi e nyolohile ke batho ba jwetse hore tekesi e nyolohile. Ha re tsebe hore re tla re kgethe hore tjhelete e felletseng batho ba bang a batla ka tjhelete e felletseng.

Re kopa tsela ya ho ya Cape Town, Kapa ho tloha mona Gauteng. Re lahlehile e kaba re tlo tswa leka ho kae?

Ha o monate haholo hore mafura a dikoloi a nyoloha hobane batho ba bang ha ba na tjhelete e ngata haholo.

Ha ke tsebe, ke ntho e ka lokiswang jwang. Mara batho bana ba lematsana ba bolayana. Ke nahana hore ba bang ba bang ba batle tsena tsa bona, ba tla sebeletsa teng.

Ka mokgwa oo ke bona ketsahalo ya India ya sefofane. Ke se bile ke tshaba haholo ho palama ntho sefofane. Batho ba tlameha ho check-a sefofane hore ntho enngwe le enngwe e maemong a hantle pele ba fofa.

Ha ke ya ka ka lwana hobane se bohlokwa ke hore re fihle re bolokehile, mo re yang teng o sa kena dikotsing tsa mmele. Batho ba tlametse hore ba kganne hantle, ba ele hloko, ba latele melao ya e tsela, ba se ke ba jaha.

Di tlilo founela maponesa hore ba tle ba tlo sheba hore tjhelete dikarata tse ngata. Hobane e ka nna ya be e utsuwe ke ditsotsi.

Ee, ke ha ke tsebe ho tlaba mara ke bona nkare ke tla palama tsona ditekesi hore ketle ke kgone ho fihla moo ke yang teng ka nako.

Tjhe, hobane o ka thola hore monga taxi o kganna hantle ho latela melao ya tsela e ke lona lebaka leo.

Moo ke dulang teng ha hona ditekesi, ke tlamehetse ke tsamaya nako e telele hore ke fihle mosebetsing e fa nako e tlang. Ke tla tsoha hoseng hore ke kgone ho tshwara nako hore ke tlo kgona ho fihla mosebetsing ka nako.

Batswalle ba ka ba ntshaba hobane ntate wa ka ona le ditekesi mme o na le sethunya mme ke taba e re tlo etsa jwang eo ke tlo reng ho bona, ke tlo ba hlalosetsa jwang hore o ba se ka hlola ba ntshaba hore ke kgone ho bana le metswalle.